Mina ni tsakela ku tlanga ntlangu na van'wana hikuva loko ni tlanga mitlangu na van'wana hi lani ni dyondzaka swa ku tala naswona swi ni endla leswaku ni ti yimisela hikuva ni tlanga ni munhu lweyi a hanyaka swi ni ntlhontlho a swi fani loko ni tlanga ni computer se loko ni tlanga ni wun'wani ha swi kota ku vulavula swa ku lweyi a ni nge pfumeli leswaku yena a ni hlula hi ndlela yaleyo swa ni ntlhontlhotela.

E maendlelo ya muxaka lowu kona wu kahle hikuva loko vana va tshama endlwini va hambana ni swilo swa ku tala ngopfu va hambana ni vubihi lebyi nga kona ehandle ku va sweswi i misava yi bihile a swa ha fani ni khale sweswi va yiva vana handle sweswi vana va ha hlayisekanga handle hambileswi naswona ku tshama nkarhi wo leha ka khompyuta a swi kahle ka vana a va ha koti ku focus-a ka swilo swa ku swo fana na tona tibuku.

Mina kambe ni tsakela mitlangu ya le handle hikuva ka yona mitlangu ya le handle vana va hantla va tlhariha naswona e mirhi wu va wu endla vutiolori kambe loko ka mitlangu leyi ya le kaya vuolori a byi endleki hi xitalo hikuva munhu i va a yo tshama a nga huma humi ene e miri a wu lavi swona leswaku un'wana or munhu a tshama nkarhi wa ku leha eka ndhawu yin'we wu lava munhu wa ku endla vutiolori hi ndlela yoleyo.

Mina ndzi nga tsakela mitlangu yo fana ni leyo calculator or yo yo ku vitanela marito hikuva n'wana a nga fanelanga a tlanga mitlangu yini na yini kambe ku na mitlangu leyo ringana n'wana hikuva mitlangu yo fana ni leyi ni nga yi vula laha la hansi ya ku khakhuketa na yona liya ya ku hlaya marito yi kota ku pfuna n'wana yi n'wu olovisa nqondo ya naswona swi endla swa ku n'wana a nga hlupheki loko se a ri kwala xikolweni hikuva i swilo leswi a ta va a swi vonile kwale ka mitlangu.

E khombo lerikulu ro tlanga mitlangu hi yona cellphone hileswaku eka yona cellphone nkarhi wa dyeka munhu i kota ku tirhisa nkarhi wa yena wo tala kwalaya ka ka ntlangu wa cellphone swin'wani swa kona mitlangu ka cellphone yi dlaya foni hikwalaho ka ku foni se yi fa e battery ra yona hi wona makhombo lawa ma nga kona ka cellphone.

Mitlangu ya le ka ti-cellphone yi koho ya kahle ku na mitlangu lowu yo fundisa vanhu ku driver ku dyondza ni ta ku mitlangu loyi leya yo dyondzisa vanhu hi yona ya kahle ngopfu leyi vanhu va fane va yi landzelela munhu loko a va ni ntlangu ka cellphone i fane a kuma xo karhi hi ntlangu lowu nga kwala ku nga vi ntlangu wa ku ntlangu mara.

Kambe naswona yi kona mitlangu yo gembula lani yi vitaniwaka va Betway na va Hollywood kambe eka mitlangu leyi yo gembula i ku lexi endlekaka la ka yona munhu swa ka a ta kota eku tlanga i fanelile a faka e xilo lexi vitaniwaka voucher xi xaviwaka hi mali kambe lexi endlekaka yena munhu luya loko a a gembula ku na ku wina ku na ku dyiwa kambe loko a wina u wina mali.

Ku na ntlangu lowu vitaniwaka Candy Crush hikuva ka ntlangu lowuya u kota ku hlanganisa e maswiti hi mukhuva lowu va lavaka wona layani ka maswiti lawaya wona wa fanele u endla leswi va ku byelaka swona va ku nyika tindlela leti u fane u endlaka hi tona va ku nyika naswona swa ku u endla kangaki wa ku swa ku i endla so na so hi malekere lawaya ka ntlangu wolowo.

Eya exipotsi xi nga tshuka xi va ntlangu lowukulu ku fana na mitlangu ya ndhavuko yo fana na bolo ya minenge kumbe ya hikuva swilo leswi endlaka ka mikarhi leyi hambi hi kona ka swilo swo beja beja e swipotsi swa gaming naswona se va swi faka lani vanhu va kotaka ku beja va beja hi vanhu lava tlangaka swipotsi va tirhisaka inthanete hikwalaho ku na vanhu lava va tshembaka van'wani lava va tlangaka ti-sport to letiyani eka inthanete hi ndlela yeleyo sweswi se i mitlangu loyikulu hi ku ya ka minkarhi ku ta va mitlangu leyikulu ngopfu.

Ni tiva ti-platform to hlaya swinene yo sungula ndzi tiva yona liya ya bolo ya milenge yona yi rhandza hi vanhu vo tala swinene naswona ni tiva liya ya khiriketi na yona pulatifomo ya leyi na yi tiva na yona liya ya rugby hi yona yin'wana ya koho platform hi ta futhi ku na na yin'wani yi tlangaka va xisati ya rugby ya netball hi ta i kona na yona platform ya tennis hi ku tala ka tona ti-platform.

Xo sungula ndzi nga kombela rivalele ku ka munhu un'wani na un'wani loyi a nga twa mahungu hi mina leswaku kambe mavunwa lawa a nga ma twa a hi wona a ma basanga swona ndzi kombela ku rivaleliwa leswaku vito ra mina ri thyakile hi ndlela yeleyo se ndzi nga va hlamusela leswaku ku humelele yini kwala ka ntlangu mina a ni na nandzu no sukeliwa ni basile leswi nga endleka ko va mona lowu nga endleka wu nga chuza munhu wa ku ka u nga ri yena kambe ndzi kombela ku rivaleliwa.

Eka mitlangu ku fanerile ku va ni milawu leyi caceliwaka hi minkarhi hinkwayo hikuva loko munhu un'wana na un'wana loko wo tani nawu wa yena a byi nge he fambi hi ndlela ya kahle swi ta onhaka kwala tindleleni loko ka ntlangu wo endla leswaku loko munhu a ndlhule nawu i fanele a nikiwa e warning swa ku loko swo phinda swilo swa so munhu u ta caciwa a nga ha endli nchumu kwala ka swipotsi kambe yena a va munhu loyi a nga caciwa hikuva a nga caceli swiletelo.